Batho ba bapetseng karolo e kgolo, tabeng ya ka ya ho ba sebapadi se tswelelletseng. Ke ntate wa ka, hoba ke yena motho ya neng a nruta ho bapala bolo. Ke yena motho ya neng a nkgothalletsa, ka mehla le matsatsi hore ke ikwetlise. Ho etsetsa hore ke tsebe ho feta ka moo nka tsebang ka teng. Hore ke tsebe ho bapala bolo. Ke ithute di-style tse ntjha, ka matsatsi ohle. Le mme wa ka, mme wa ka o na nthusa ka ho nkgothaletsa hore ke e rate.

O na le bokgoni, ka lebaka la hobane o bohlale. Papadi ya boto, kapa papadi ya dikarete. E sebetsa haholo ho motho ya bohlale. Hobane o tlamehile o tsebe hore o bapala karete e feng, neng, ha o etsahala eng. Ha o bapale karete e nngwe le e nngwe, ha wena o ikutlwa ho e bapala. Empa e tsamaellana le taba ya hore o kgona ho bona hore mona ke tlamehile ke bapale karete e itseng. Hoo ho bontsha hore o bohale. Hoo ho bontsha hore o kgona ho nahana, ka hoo, o ka hlola.

Ho hang ha ke dumele hore marangrang, kapa ho social media. Ke moo ho hatisetswang, hore ho ikwetliswe. Ho social media, ho hlahile dintho tse ngata, ha ngata tse sa aheng ka nako tse ding tse ahang. Empa ha ele boikwetliso bona, ha se hangata moo o tla kopana le di-video tsa ona, o bona batho ba ikwetlisa aa. Ha ke hopole e le hangata, ke kopana le di-video tsa boikwetliso mona ho social media. Kapa marangrang a bo rona.

Nna ke motho ya ratang bolo haholo. Ebile ke dumela hore, ke tseba bolo ka tsela e makatsang. Ha kele ka hara lebala, wa kgona ho bona hore enwa motho wa e tseba bolo. Haeba e sa hlahe television-eng. Ke etsa matsapa a hore ke e mamela radio-ng. Le ha feela ke sa e bone, empa ke e utlwa. Le ha feela e se monate ho feta ha o shebelletse. Empa ha ho tshwane le ha ke sa e shebella. Le ha ke sa e mamela, ho hang. Ho betere hore ke mamele radio-ng, hona le hore ke seke ka e shebella, ka ho felletseng. Ka hoo, ke etsa matsapa a hore, ke e mamela radio-ng.

Papadi eo ke e ratang, eo ke e ratang ho e bapala founung ya ka. Ha ke le bodutu, e bitswa Candy Crush. Papading ena ya Candy Crush. O bapala ka dintho tse kareng, di-fruits, wa di tsamaisa tlamehile di tshwane. Ha tse tharo di tshwana wa hlola, ka mantswe a mang wa win-a. Ha tse tharo kapa ho ya hodimo di tshwana. Empa ha di sa tshwane, ho fihlela makgetlo a mararo wa hlolwa. Ebile o kgona ho bapala fela kgetlo a mahlano. Ka mora makgetlo a mahlano, o emela nako e itseng. E be le hona o tla kgutlela, o kgone ho bapala hape.

Ke dumela hore, batho ba mahae. Haba tsebe ka dipapadi tsa mohaleng haholo. Hobane, mohlomong ha ba tsebe hore di fumaneha jwang. Ka hoo, nka ba jwetsa hore, ba ye difounung tsa bona. Mme ha ba qeta ho ya difounung tsa bona. Ba ye ho app e bitswang ka hore ke Play Store. E be, moo ba tla fumana dipapadi tsa mohaleng tse ngata, ka mefuta e mengata. Ke a dumela hore hara dipapadi tse ngata tseo. Ho na le eo ba ka e thabelang. Ha hona hore ka hara dipapadi tse ngata, tse fumanehang ho Play Store. E be ha hona le papadi e le nngwe eo ba ka e thabelang.